I ku tinyungubyisa hi ndhavuko wa werhu ndhavuko lowu hi nga na wona wu na nkoka swinene so swiambalo swi kota ku kombisa ku lava i va ri nta ku yini i va sayiti ro karhi ra ndhavuko na lava i va sayiti ro karhi ra ndhavuko so swiambalo swi vulavula na loko i nga ze i vulavula hi nomu swi pfuna na vanhu lava i kumakaka va tswariwe va nga koti ku vulavula va kota ku vona kunene ku oho lava i va vanhu vanhlonge yo karhi i va vanhu va rixaka ro karhi.

Mina ndzi tsakela ndlela ya khale hikuva a yi ri na ku hlonipha ende ku hlonipha swi tisa ndzhuti kambe loko i nga mbali ku tihloniphisa swi endlaku na munhu a nga ku hloniphi munhu un'wana so ndlela a khale a yi ri na ndzhuti swinene hikuva vanhu a va mbala va tifihla kambe ka nkarhi wa sweswi vanhu a va ha ri ku tifihleni swi tlhela swi kombisa tingana.

I ka vateki na vatekani wa xinuna u mbala sudu kutani wa xisati a mbala rhoko swi ya hi mihlovo lowu mi nga ta va mi langile wona ku tirhisa wona so n'wanuna i ku i mbala sudi ra ku va ku ri baji ku ku buruku ku ku hembe ku ku na tintangu kutani wansati i va ambale rhoko swi nga a nga ha no veka xo karhi or tanihi duku enhlokweni then a mbala na tintangu ta le hansi a saseka.

I ta hlanganisa mihlovohlovo hi ku hambanahambana a endla leswi hi swi vulaka colour blocking vatsonga hi rhandza ku endla swimbalo swa ku va na mihlovohlovo so mihlovohlovo ka hina hi yo yi kokaka matihlo yi endla leswi hi swi vitanaka swa ku attraction or rainbow nkwangulatilo swi endla leswaku yi koka matihlo hi ku hi vanhu va ku rhandza swilo swo rasa so swilo loko swi rasa hina ku pfumela leswaku swi koka rinoko swi kombisa ku ri hi voneni naswona swi endla ku hi tinyungubyisa hikuva ndhavuko wu fambisana pride ku tinyungubyisa ka ndhavuko wa wena.

A swa ha ri swa nkoka hi ku ndhavuko a wu nge lahleki swi endla ku na vana va hina va dyondza ndhavuko wa hina so swi kahle ngopfu swa saseka naswona swi endla ku munhu a kota ku tinyungubyisa. Vutinyungubyisi bya hina bya ndhavuko byi na nkoka swinene so swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka na swo swi kota ku vona ka ku luyani i tinyungubyisa ndhavuko wa ka vona wa so na so na so.

Xibelani xa mihlovohlovo or swa muhlovo wo karhi hi leswi i kumaku leswi leswi va swi bohisaka xiswona na maduku na yele na ti-pumps leti va va ku ambarile eminkondzweni i va endla switayele swo karhi swo swo endla mabulomu eka nguvu kumbe ka yele loko va yi mbarile so switaleye sweswo i switayele leswi nga toloveleka loko o ze a mbale xibelani a xi bohile a fake na leswa vusenga emilengeni kumbe mavokweni i switayele leswi nga toloveleka ka Vatsonga ende swi tlhela swi sasekisa ndhavuko wa hina.

Laha u kumaka ku ri xo tani xibelani xi va xibelani xa muhlovo wun'we loko ku ri ku xi va xa xibelani xo xo ntima xi va xa ntima loko ku ri ku xi va xi ri xa xitshopana xi va xi ya xitshopana loko ku ri ku xi va xi ri xa rihlaza xi va xa rihlaza loko ku ri xi va xi ri xo tshuka xi va xo tshuka ku va ku ri muhlovo wun'we ntsena. Eka nkarhi wa khale a swi va hi ndlela yeleyo kambe ka nkarhi wa sweswi va swi kota ku hlanganisa mihlovo ya ku hambanahambana maybe yinharhu kumbe mune wa yona ka xibelani xin'we kumbe yimbirhi swi ya hi ku munhu a la ku ta swi endlisa ku yini so sweswiwani swi vitaniwa colour block because a ka ha tirhi muhlovo wun'we ku mikiseriwa muhlovo yo hambanahambana hi swo sweswo leswi nga kona ku cinca loku nga va kona.

I ku teka maduku ni ma hlanganisa na xibelani hi le masayitini sweswo a swi tava kahle ngopfu na ku yisa mahlweni ni add-a vuhlalu bya ku hambanahambana bya muhlovo wo hambanahambana hi ku sweswo hi swo swi endla ku ri swi koka matihlo ya vanhu ku mikiselamikisela ka mihlovo hi leswi hina machangani hi rhandzaka swona ka ndhavuko wa hina so a ndzi ta ya mahlweni ni add mihlovo yo hambanahambana naswona ni chuza mihlovo leyo ka yi nga tolovelekangiki.

Hayi ka nkarhi wa sweswi a swa ha ri tano hikuva loko ku ri ku va ri na mitirho yo karhi leyi lavaka ku va mbaririsa xisweswo ku ri mbalele ra kona or loko ri siku ra ndhavuko ra t twenty four ta September so a swa ha talanga. Khale a ku ri timhaka ta ku ri swilo swi mbala leswi a swi ri kona ende swi hi swo tanihi swimbalo leswiwani swa le madorobeni swo tanihi tirhoko ku nga ri miceka leyi ya ndhavuko a swi kala because a swi ri le emadorobeni kumbe a swi mbala vanhu lava va hanya xilungwini vanhu va le kaya a ku tshama nkarhi wa ku mbariwa xo xibelani na miceka or na sweswi a swi va swi mbarile mara ku a ku ri minceka na tiyele so a ku ri khale a va ri kule na swilo swa nkarhi wa sweswi a a swa ha fani hikuva wa swi kota ku famba yi ya tixopeni i ya xava kutani hi mbala a swi fani na khale u kuma na ku khale a ku langutiwa timhaka ta masimu a swikala na ku na ti-mall a ti nga ri kona tixopo a ti ri kule na vanhu.

A nga pfumeli i nga pfumeli ndhavuko wu lahleka u karhi u swi vona tinyiki nkarhi ku ri ku na hambi ku nga ri siku ra ku i ya a ka ntlangu kumbe swo karhi or siku ra ku tlangela ndhavuko ri taku kan'we elembeni tinyiki nkarhi ku u tshama u karhi u swi mbarile na hambi kan'we kumbe kambirhi a vhikini mbala mpahla ya ndhavuko ku kombisa leswaku u mutsonga naswona wa tinyungubyisa hi ndhavuko wa wena.

Na swi tano vasati va va tshikileriwa swinene hikuva va tirha mitirho ya ku tala ku tlula vavanuna hi vona va ku ri va ri va endla ti-up and down va karhi a ya hala na hala ku vona leswaku ntirho wu tshama wu hlayisekile so mitirho leyi tirhaka vavasati i that's why i mhaka loko namadyambu ku kuma loko va ya ku wiseni va va va karhele swinene hi mhaka mitirho leyi va yi tirhaka so i ya ni nga vula ku va tshikileriwa swinene.

A hi hlayiseni ndhavuko ku hundzisela mahlweni hi ku endla tibuku ku tsala tibuku leti vulavulaka hi ndhavuko na ku endla tirhikhodo leti vulavulaka hi ndhavuko hi rikhoda ku nga ri hi milomo ntsena ku rhikhodiwa na hi ti-video na le swikolweni ku va na ti-subjects leti va nga dyondzisiwaka hi ndhavuko I think swi nga pfuna swinene because lexi hi xi dyondzaka kumbe hi xi vona kumbe i xi yingiselaka masiku na masiku swi nga ku pfuna na le ka swiyanimoya ku nga haxiwa ni le ka TV a ku ve na ti-program leti dyondzisaka hi ndhavuko.

Vukreste byi landzelerisa vukhongeri byo karhi so na byona byi na tindlela, mambalele ku fana na ndhavuko wu nga na mambalelo maendlelo ya swilo tinsimu ta kona ku fana na ndhavuko ku nga na tinsimu na maendlelo ya swilo ende na program ku fana na hina hi swi tiva ku okay loko ri yi xa nampundzu i fanele rhanga i pfuxela i fanele u rhanga u endla hi ndlela ya so na le kerekeni va rhanga hi ku fika va pfuxela va rhanga va khongela va na ndlela leyi va yi tirhisaka ku fana na ndhavuko hi va hi ri na agenda ya ku fana or ndlela ya ku fana.

Ndzi na ku pfumela leswaku e ndhavuko werhu wu hi pfumelela leswaku hi tinyungubyisa tanihi maAfrika-dzonga swi nga khataleki leswaku i Mutsonga i muVenda wu muZulu kumbe muPedi kambe ni vona swi hi pfumelela leswaku wun'wana na wun'wana a nga hi mbala laha a tsakelaka hi kona na koho leswiyani swi kota ku swi hi tshuneta na van'wani va tindzimi letinwana kumbe va ti-culture letin'wana swi endla leswaku na wehe i titwa i ri wun'wani wa munhu loyi u nga tinyungubyisaka exikarhini ka van'wana swa saseka swinene i kuma Mutsonga a mbale maybe swa maZulu kumbe swa maSotho sweswo swi endla leswaku hi tshunelelana tanihi maAfrika hi nga vi na leswaku hi kombetelana or hi va na tribalism hi ku luya i muVenda me ni Mutsonga kambe loko i mbale swa vona na vona va ku tsakela na wehe i va tsakela mi va kusuhi na kusuhi.

Vavanuna va nga mbala tinjhovo ta Xitsonga va mbala na timphaxani kutani vavasati va ta mbala xibelani va ambala na miceka vambala na na tiyele va mbala na masandhazi kutani va mbala na swa le nhlokweni leswo sasekisa na mabandlele emavokweni kutani va ta va sasekile kumbe a faka duku enhlokweni.

Swa a va ha mbali hi ndlela ya ku ti hlonipha kumbe yo hlonipha ndhavuko kumbe miri ya vona loko hi kula hi dyondzisiwe leswaku miri wa munhu i tempele ya hosi Xikwembu naswona miri wa munhu wa hloniphisiwa loko i mbala i fane i mbala swa ku fika laha matsolweni kumbe swa ku koma swo swo leha not swa ku komba swa ku leha swi fika emilengeni kambe ka masiku ya namuntlha vanhu a va ha ti hloniphi vantshwa va mbala swilo leswi loko va swi mbarile swa nyumisa swi vonisa miri wa vona leswi swo ka swi nga ri ki leswinene leswi vo ka va nga dyondzisiwangiki swona emakaya kambe i vutomi bya namuntlha va rhwale vutomi bya vadyahlampfi vutomi bya le bya le emitsungeni mutluli wa malwandle a swa ha tsakisi a va ha ti hloniphi vantshwa.

Swi fanerile ku mbala ya vanhu van'wani kumbe u ti dyondzisa ndhavuko wa vanhu van'wana vanhu a ya ha sivelekangi i nga tswala n'wana a tikuma a ya teka hi munhu wa ririmi rin'wana loko wo lava ku va na leswiya swa ku mehe ni Mutsonga ni ta languta swa Matsonga ntsena u ta poyileka hi ta vona leswi hi swi vitaka tribalism xi rihlawula mbewu leswi swo ka swi nga tshamisekanga so swi kahle i va munhu loyi i pfumelaka ku associate-a kumbe ku hlangana na van'wana vanhu va tindzimi tin'wana hi hinkwerhu hi vanhu ko va ku a hi vulavuli ririmi rin'we hi na ngati yo fana na nyama yo fana hinkwenu hi ri la mihloti yo fana so swi fanerile leswaku u pfumela ku va na wehe i mbala ta van'wana na voho va ta mbala ta rihlovo ra wena.

Vana va rhandza ku mbala swakudya swimbalo swa manguva lawa swimbalo swa ndhavuko a va ha swi rhandzi va ta ku byela leswaku a swi sasekanga swi bihile va langutela ku mbala swa manguva lawa hikuva va ri hi swona swi kokaka rinoko ndhavuko a ka ha ri lowu va wu landzelelaka na ku van'wana i mhaka ya ku a va dyondzisiwi swa ndhavuko ndhavuko wu lahliwile vanhu vo tala a va ha wu tekeli enhlokweni ndhavuko werhu.

Ina swi fanerile hikuva na yena u ta va a karhi a ti lavela muhlayisi muhlayisi wa wo va a karhi a hanya na yena so loko a vona a ha swi tsakela a ni voni xa wrong kona a nga ya emahlweni a ti nghenisa nakambe eka timhaka ta rirhandzu kumbe ta vukati a swi bihangi sweswo ntsena ku ri swilo leswi a va ka a rhanga a landzelerisa ku zilela nuna wa yena loyi a va ku a ta lovile.

Tanihi sweswo i swilo leswi hi swi vitanaku ku ti langela kumbe ti-personal choice munhu a nge fositeriwi loko a vona a nga ha swi tsakeli then hi leswi a tsakelaka swona sweswo a swa ha bohi hikuva a nghena kambe loyi a swi tsakelaka a endli swi ya hi ku munhu i tsakela swilo swa njhani a hi nge n'wi fositeli mina xilo lexi ni nga ta n'wi tsundzuxa xona i ku a yi mahlweni a tihlayisa a hlayisa vana va yena a nga luzi nchumu loko a tinghenisa ka swa vukati nakambe or a nga ha tinghenisi.

Ndzi nga pfumela leswaku manana wa mina va n'wi heleketa a ni lavi leswaku munghana wa mina a titwa xihoxo hi loko a nga ri na vatswari a hi leswi a nga lo ti langela kumbe a nga loko swi endla i swilo leswi nga lo endleka hi ku rhandza ka Xikwembu so mutswari wa mina i mutswari wa yena ni nga tsaka swinene ni tlhela ni va kucetela mhani leswaku n'wi ehleketeni ku ri na yena a titwa a ri munhu exikarhi ni ka van'wana vanhu.

Ndzi nga va xavela swi ya hi ku vana va xi loko ku ri va xisati ni nga va xavela xibelani yele ni va xavela na masenga na tikhwini kutani ni va xavela na lexo vekela laha enhlokweni or ni n'wi xavela na duku ra laha nhlokweni lera ku design-iwa and then loko ku ri wa mufana ni nga n'wi xavela tinjhovo ni n'wi xavela timphaxani ni n'wi xavela vest kumbe xikipa lexa yingwe ni n'wi xavela na lexo vekela laha nhlokweni xo a saseka.

Vuhlalu lebyi byi mbariwaka hi tin'anga ta ndhavuko ku va vuhlalu lebyi basa na vuhlalu byo tshwuka nkarhi wun'wani na vuhlalu bya ntima loko va byi mbala i ti-colour tete ti ri tinharhu leti fambisanaku na timhaka ta vun'anga va ta ku byela leswaku lebyo tshwuka byi hlamusela timhaka to tani hi ngati kumbe ti-present-a nghozi or mikwembu ya ku va yi ku lwela kutani lero basa ta vulavula hi ku vangama ti ku vanga tshamela enden leto ni timali ta munyama kambe loko va karhi va mbarile va ta va karhi va ku hlamusela vona vinyi kambe va rhandza ku tirhisa ngopfu to basa na to na vuhlalu byo suka vuvabyi byi byi byi byi va vulavula na mikwembu ya vona and then le bya mucato ku tihlanganisa ti-colour to hambanahambana ti-color etindhawini to hlaya a swi talanga va tihlanganisa na ku hlanganisa blue na ta pinki i maybe na na na na na ta yellow ta mucato to tsakisa ku ri tikhala to koka matihlo.

Leswaku lexi ni nga xi endla ndzi tekile ntambu ntambu ni le ya vuhlalu ndzi nga yi xava ya ku rhunga hi yona ende ni yi xava na crochet kutani ndzi xava ni xava na vuhlalu kutani ni swi hlanganisa swi ta hi ku ni endlise ku yini ni ta ni karhi ni n'wi komba leswi ni nga tihlanganisa hi swona i ku va ni kota ku ri u nga vuhlalu lebyiwani kambe ntambu leyi ya laveka ku va yi ri koho and then ku va ku ri na vuhlalu na crotchet leyi nga ta yi karhi yi rhunga hi yona so swo hlamusela swona u fanele u hlamusela ni kha ni swi endla ni nga n'wi byela swo karhi u kuma siku ra njhani ro va ni n'wi rhungela or loko swi kota ku ve ni u tshama a swi xava ni n'wi u tshama u n'wi u endlela swona.

Xibelani u xi boha exisutini u nga cina loko u ri na nkhuvo or loko i tsakile kutani loko i xi bohile u fanele u kota ku va u tlhekuta hi xona no va i cinisa xisuti xa wena or masenge ya wena so ni nga tlanga music loko ni cina ni ka ha ni n'wi komba loko ku ka rhi ku tlanga nghoma ni faka nghoma leyi yi ni tsakisaku ni va ni cina ni n'wi vonisa leswaku ni cinisa ku yini kutani na yena ni n'wi ni n'wu boha kutani ndzi n'wi dyondzisa.

Ku mbala tinjhovo va mbala e xiburukwani ehansi ka tinjhovo va mbala ni vest kumbe xikipa lexa yingwe ehenhla tinjhovo leti ku va ku ri tele xisutini kutani va tlhandleka na dzovo laha makatleni na roho leri fambelaka na muhlovo wa tinjhovo kutani va mbala na timphaxani swi va hindlela yaleyo nkarhi wun'wani loko a swi lava a nga vekela na lexa dzovo laha a enhlokweni ku kombisa leswaku i Mutsonga.

Vavasati va ambala xibelani va mbala yele yeleyo yi fana na xikipa mara yi va yi rhungiwile yi sasekisiwa hi Xitsonga kutani va mbala vuhlalu laha xisutini kutani va mbala e masenge vusenga laha emilengeni kutani va nga sala hi minkondzo kumbe va mbala masandhazi emilengeni ku ya hi ku va swi tsakisa ku yini and then va ambala byinwani vu senga laha mavokweni kutani va mbala na lexi va xi mbalaka xa laha enhlokweni swi nga va nga ha no boha maduku enhlokweni or va mbala duku leri va ri hlanganisiwile ku ri maduku yo tala ya rhungiwile saseka enhlokweni va tlhela va tlhandleka na nceka miceka a nga yi tlhandleka hi ri yimbirhi emirini wa vona or va tlhandleka wun'we swi ya hi vona kutani na laha nhan'wini va swi kota ku rhunga vuhlalu na byona byi tlhandleka laha nhan'wini na byele xisutini.

Dokodela Thomas Hasani Tomas Xinyori Chauke ni rhandza vona music wa vona ku za ni wu rhandza or tinsimu ta vona ta dyondzisa ti aka mimiti va na ti-album to ringana thirty six wa tona loko u ti yingisela u ti nyika chance u yingisela u nga dyondza swa ku tala mehe ni rhandza mongo kumbe meseji ka music xin'wani xi xa vumbirhi ndzi rhandza na timbila loko ti karhi ti tlanga kambe xi kulukumba i ku twa mongo lowu munhu a wu yimbelelaka hi dyondza dyondzo ka wona.

Ndza vuyimbeleri bya Xitsonga kambe ku va lebyaku loko byi tlanga byi tlanga hi vurhon'wani byo tani hi music wa vona dokodela Thomas xinyoxi Chauke hi lebyi byi nga na mongo byi nga na meseji loko u tlanga music wolowo wa ku dyondzisa u huma u twe swo karhi matshan'wini ya ku u rhasela hi timbila hi ku tlulatlula u cina mara i nga dyondzanga nchumu ku lava leswi swi ku dyondzisaka nkarhi wun'wani ra masiku u dyondzele u yi kumaka u yi teka u yi hanya u yi tirhisa evuton'wini yi nga ku pfuna.